Ukukhulisa iinkukhu luxanduva olukhulu ngoba kufuneke uzilondolozile maxa onke. Uyazityisa uziseze amanzi rhoqo. Ihoko yeenkukhu mayihlale icocekile rhoqo. Iinkukhu ze niyazi ziyangcolisa kwaye zinengxolo, ngoko ke zidinga zizulazule apha eyadini kodwa uqaphele zingaqhweshi. Ndifuna nazi ukuba ukukhulisa iinkukhu akululanga kudinga usebenze kakhulu kwaye uqaphele. Kodwa ke batshana ndikhona ndiza kunifundisa, ukuba kodwa ninomdla.

Xa kuthethwa ngohlengahlenganiso lomhlaba into yokuqala engqondweni yam yinguqu kwindlela owabiwa ngayo ukuze kube nentsebenziswano engcono, ukulingana kwezoqoqosho, kunye nophuhliso lwentlalo.

Kuba umsebenzi wam uxhomekeke kwixesha lokuvuna, imali endiyifumanayo iyatshintsha nyaka nanyaka. Xa kungekho msebenzi kunokuba nzima kakhulu ukuhlawula iindleko zam zanyanga nanyanga. Umzekelo, ukutya nendawo yokuhlala kunye nezinye izinto ezisisiseko.

Ukuba bendinokuba yinkukhu bendinokuba yinkukhu yasendle, inkukhu apha enomzimba oqinileyo, enamaphiko akhawulezayo kunye nentloko eqaphelayo. Inkukhu apho ethatha umcelimngeni ngocophelelo nangobuchule.

Ezo zityalo siye sithethe ngepepile, itumato, umbona omfutshane, amabele. Ezo ke izityalo zezinye zezityalo ezikwazi ukhula apho kome khona, amanzi anqongophele khona.

Kubalulekile xa ndinespinatshi esikhule sasinintsi ndikwazi unikezela ngaso kubantu bokuhlala ndingazigcini kum kuba kum siyawuze sonakale. Kubalulekile ndinike abantu bakwazi nabo ukuzityalela esabo. Ndibanike izithole ndibanike uba bapheke ezindlini.

Ihoko yona ndiyakha kwindawo apho ekhethekileyo, indawo apho engenabungozi. Isakhiwo sona ndiqinisekisa ukuba iminyango emikhulu ikhona neefestile kwaye umoya ungena kakuhle. Kwaye laa , funeke ibe namagumbi ayo okulala naweehagu apho zizonwabisa khona ukuze zihlale zidlamkile, necala apho ndibeka khona ukutya namanzi.

Liapile, yimango, liorenji, yilamuni, yikhokhonathi.

Ukusebenza phandle kwimozulu embi qiniseka ukuba uhlela umsebenzi yakho, ugqoke izambatho ezifanelekileyo, usebenzise nezixhobo zokukhusela kwaye ufumane uqeqesho lokuphendula kwimicimbi ephuthumayo, ukuze ihlale impilo yakho ikhuselekile nomsebenzi uqhubeke.

Molo khaphetshu, ndiyavuya siphilisana sihlala kunye sisonke kule gadi kuba uya kusinceda, uyasinceda uba ukukhula njengokuba usiklinela, usicocela umhlaba wokukhula. Nekhaphetshu liphendule lithi, ndiyavuya kherothi sibambisane sisebenzisana igadi. Masiqhube sisebenzisane ngolu hlobo ukuze siye empumelelweni kuba nawe uyandinceda apha kule gadi, sibambisane sikhula sisonke. Masiqhube ke sichumise igadi kukhanye.

Inkqubo yobunini yomhlaba eMzantsi Afrika ivela kwimveli yobandlululo kwaye ifuna utshintsho olukhulu kunye noluxhaso, noluxhaso lwezoluntu ukuze wonke umntu afumane ithuba elifanelekileyo nangona imingeni yezomnotho, ezopolitiko nolawulo isekhona.

Sikhetha ujongilanga kuba ioyile yayo iyafuneka kakhulu, nto leyo ibandakanya inzuzo ephezulu kunye nempumelelo kwishishini lethu.

Ukulima umbona akulula kuba kudinga ulwazi olunzulu nolawulo olucokisekileyo. Kodwa imvuno enkulu ixhasa umzamo wakho.

Ukufuya amahashe kunzima kuba kudinga unakekelo olungapheliyo, ukutya, kunye nokuqeqesha okugqibeleleyo, kunye nolawulo lweendleko eziphezulu.

Ubisi olusanda kuya kusengwa luthathwa ngqo kwinkomo lunobumnandi kodwa linobungozi, amagciwane. Ngelixa ubisi oluthengwa evenkileni luphothulwe ukuze lukhuselekile.

Ndiyavumelana neUbisi Mail. Ukutya okulahlwayo akuniki iihagu imifuno kunye nempilo eziyimfuneko ukuze zikhule ngokufanelekileyo.

Ndiyavuma mntakwethu kulula ukufuya iinkomo zenyama. Kodwa ke kunzima kakhulu ukufuya iinkomo zenyama ngoba iinkomo zenyama zidinga unonophelo olukhulu kunye nexesha elinintsi. Kufuneka kuqinisekile ukuba zifumana ukutya okusempilweni, amanzi acocekileyo kunye nendawo ecocekileyo yokukhulela khona.

Ndingavuya kakhulu urhulumente andinike umhlaba wokuba ndingaqalisa ukulima. Ndingawuthatha lo mhlaba ndiwusebenzise ukuqala ukufama mna. Andinawukwazi ukuqeshisa ngalo mhlaba kuba kum uyawuba yinzuzo enkulu ukuba andinoqeshisa ngawo. Kuba ke ndinalo isakhono sokulima kwaye ndiqeqeshiwe uba ndingakwazi ukulima, kuyawunyanzeleka ndizilimele ngokwam zonke izityalo ezifunekayo efameni eyeyam. Kuze endikuvunayo nendikuthengisayo ibe yinzuzo kum ezawungena epokothweni eza kwandisa uphuhliso lwale fama ndiyinikwe ngurhulumente ukuze izityalo zikhule nangakumbi.

Ukuze abantu abahlala ezilalini bakhuthazwe ukulima kwaye banciphise ukuxhomekeka kwimisebenzi, kubalulekile ukubanika uqeqesho olusebenzayo malunga neendlela ezintsha ezizinzileyo zokulima. Kufuneka banikwe inkxasomali efana nemalimboleko enenzala ephantsi okanye inkxaso yokuthenga izityalo nezixhobo. Ukusekelwa kweemarike ezikufutshane apho abathengisi banokudibana khona bathengise izivuno zabo ngexabiso elifikelelekayo.

Ukuzicheba kakuhle iigusha kubalulekile ukuze kugcinwe umgangatho woboya, kunyuswe ixabiso kwaye kuncitshiswe inkunkuma.

Yimingeni ebangelwa kukungabikho kwezixhobo, ukungazinzi kwemo yezulu, iindleko eziphezulu kunye nokufikelela okunzima kwiimarike zethu.

Ndikhetha iimbotyi ezikhenkcezisiweyo kuba zigcina incasa kunye nezondlo ezingaphezulu kunezi zixhokonkxiweyo.